Yebo, kungaba khona umehluko omkhulu uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt zingaba nezaphulelo zabafundi ngoba abafundi bayathanda ukuphuma ngey'mpelasonto bayobona abangani babo mhlawumbe bayothenga izinto abazidingayo, mhlawumpe e-res. Bangasebenzisa i-Uber noma i-Bolt ukuze beyenze lezo zinto lezo. Uma bangathola izaphulelo, abafundi abaningi bangasebenzisa ley'nkampani, ngakho-ke i-Uber ne-Bolt izothola amakhasimende amaningi amasha.

Okokuqala, ngingazizwa ngithukile kakhulu ngoba ukubangela ingozi into ebucayi kakhulu. Abantu abaningi bangalimala kakhulu noma bashone, ngakho-ke ngingazizwa ngithukile kakhulu futhi ngingazizwa ngithukuthele kakhulu, ngoba uhulumeni kumele alungise izinto ezifana nemigodi ezisemigwaqweni yethu. Ngakho-ke uma kunemigodi ekhona izobangela izingozi eziningi. Ngakho-ke ngingazizwa ngithukile futhi ngingazizwa ngithukuthele.

Ngaphambi kohambo lwami, ngingathenga ukudla okunomsoco futhi noncamunce ukuthi ngizodla ngenkathi ngihleli ebhasini. Futhi ngingathola umqamela ozosiza ukuthi ngihlale kahle ngoba iy'tulo zasebhasini azikho ntofontofo. Ngakho-ke kumele ngithole umqamelo okahle ezongiphatha kahle futhi ngingathola mhlawumpe umculo engiwuthandayo nama-podcast, ney'ncwadi engingazifaka kumakhalekhukhwini wami. Futhi ngingakhohlwa ne-charger yami, ukuze ngikwazi ukuthi ngikwazi ukufunda noma ukulalela umculo endleleni.

Mina ngicabanga ukuthi abashayeli be-Uber ne-Bolt kumele bathole ama-panic buttons asey'motweni zabo ukuze zikwazi ukubiza mhlawumpe inkampani noma amaphoyisa ukuze iy'gebengu zitholwe ngokushesha. Futhi ngicabanga ukuthi abashayeli be-Uber ne-Bolt-i kumele bavunyelwe ukuphatha izikhali ezifana ne-pepper spray ukuze bazivikele uma kufika isikhathi la babanjwa khona inkunzi.

Umsebenzi kahulumeni ukunakekela imigwaqo, ngoba kukhona uMnyango Wezokuthutha ney'nkampani ezifana ne-Sanral lapho kuwumsebenzi wabo ukuthi balungise imigwaqo uma inemigodi noma ukwenza isiqiniseko sokuthi kupendwe kahle emgwaqweni. Umuntu ongumshayeli angeke akwazi ukulungisa umgodi osemgaqweni noma ukupenda phansi emgwaqweni uma kudingeka, ngakho-ke kuwumsebenzi kahulumeni.

Ngincamela ukuhamba ngamatekisi ngoba amatekisi ahlale ekhona ngey'nkathi eziningi, futhi amatekisi afika ey'ndaweni eziningi ukudlula amabhasi. Ibhasi lihamba ngesikhathi esithile. Uma ungalitholanga ibhasi lakho, kumele ulinde isikhathi eside, futhi amabhasi ahlezi aphukile. Uma ibhasi liphukile, kumele ume isikhathi eside ukuze ibhasi elinye lifike noma kuthole umuntu ozolungisa ibhasi. Amatekisi maningi uma itekisi lingasasebenzi noma lingasafuni ukuhamba, uyakwazi ukuthi uthole elinye itekisi ngokushesha, ngakho-ke ngincamela ukuhamba ngamatekisi.

Angijwayelanga ukuhamba ngezitimela, ngakho-ke ngingaba nemibuzo eminingi ngokuhamba nje kwesitimela noma ukuthi izingqinamba ezibhekana nabashayeli bey'timela. Ngike ngezwa ukuthi kunabantu ababamba inkunzi ey'timeleni, ngabuza umshayeli ukuthi uyathinteka na uma lokho kwenzeka? Futhi uyenzani yena ukuze azizwe ephephile uma esemsebenzini? Futhi ngingabuza ngokuthi usebenza isikhathi esingakanani ngosuku? Futhi uyawuthanda na umsebenzi wakhe?